Kubuhlungu ukugcina imali yakho unethemba lokuthi kukhona ozokuzuza ngayo noma kukhona ozokwenza ngayo. Uma uzwa ukuthi lona ogcinile imali yakho kwayena akusiyena umuntu ongamethemba ngemali. Ngabe yibhange noma umphathi noma yini, imali yakho ukuze alale kahle ebusuku kumele iphathwe ngumuntu, kufiyaphisa izinyembezi ukwazi ukuthi le mali le engaka oyisebenzeleyo kungenzeka kusasa kuthiwe ayisekho noma lo mphathisile yona akasatholakali noma lapho bowazi ukuthi usebenzisa naye ilapho khona eseshintshe khona indawo yokusebenza. Yingakho-ke kuhlala kusilimaza singabagcini bey'mali ukuthi sibhekisise ukuthi iy'mali zethu siy'nikeza obani.

Ibhange lakho kthiwa liwusizo lwakho likulekelela indlela osebenzisa ngayo imali yakho futhi likubeka esithombeni sokuthi ikuphi okukhulu osemathubeni ongakwenza ngendlela oyisebenzisa ngayo imali yakho. Uma ungaba neqiniso kwibhange lakho ukuthi imali yakho uyisebenzisa kanjani, kotholela ekutheni ugcine ungena kakhulu ey'nkingeni futhi ube nokhluleka kwezinye izinto ngoba wena uveze omunye umuntu kanti ungomunye umuntu. Kubaluleke kakhulu ukuba ebhange lakho uveze ukuthi uyisebenzisa kanjani imali ukuze yini bazi ukuthi bona njengebhange kukuphi la bakulekelela khona ukuze uqhubeke uphile impilo yakho ngendlela ofisa ukuphila ngayo, kodwa uyiphile eqinisweni.

Uma usebenza, akumele uthembele esikweletini ukuthi uzoqhubeka ophile ngaso, kodwa isikweletu akube yinto oyithatha ngoba kunesimo nje esiphuthumayo ukuze ukwenze lokho ofuna ukwenza kungabi yinto oyenza ngoba sekumele kube yisona okuphila ngaso. Kukhomba ukuthi uthey'malini kukunikeza wena, impilo yokuthi uphile, ukuze uphile kungani, noma kungani kungenjalo.

Uma ubukade wesebenza futhi uyikhokhela intele e-UIF unelungelo lokuba uma usuphelelwa umsebenzi, uhambe uyoyicela leyo mali leyo. Kusuke kuyimali yakho esuke igciniwe ukuze ikulekelele uma umsebenzi ungasenayo. Kanjalo-ke uma futhi kukhomba ukuthi bayakunqabela, okusho ukuthi kumele ubuyele enkampanini nokubhekisisa ukuba ngempela ngempela bebeyithatha yini imali ye-UIF, uma kuwukuthi bekade bengayithathi ufumane usizo lokuthi ngokuzayo ukwazi ukubona ukuthi ngempela ngempela usebenza enkampanini le mali i-UIF bayayithatha beyise khona noma benzani.

Leli bhange leli Nosipho ofuna ukuyoboleka kulo imali, ibhange lelo elingalungile, abakwazi ukuhlala nomuntu bemutshene kahle iqiniso kodwa abafuni futhi ukulandelela izimfanele zomuntu omele athole imali. Mina bangiphatha kabi, kodwa amanye amabhange afike aba neqiniso kimi angibeka esithombeni, ngabona nami ukuthi kahle kahle iyiphi imali engingiyigwayifalayo ukuthi ngiyifumane? Yebo, khona ngiyitholanga, engangiyifuna kodwa bangitshela iqiniso. Namhlanje ngiyakwazi ukuthi ngiqhubeke nami ngiphile. Mngani wami, ungathathi ibhange ngoba bona abanalo iqiniso kuwena, amanye eneqiniso, nakusisa ibhange elikucabangelayo kunehange elicabangela lona lifuna nje inzuzo kuwena, uzohlupheka.

Uma usebenzisa umakhukhwini kumele ukhathazeke ngoba umakhukhwini kuningi izinto abakwazi ukuzithatha emafonini ethu thina singanakile. Kimina nje uma ngisenze imali ngayifaka ebhange ngiye ngilinde umyalezo ongenayo uqinisekise ukuthi le mali le iphumile futhi iye lapha okumele iye khona. Ngiphinde futhi ngiyobuka umlando wokuhanjiswa kwey'mali efonini yami ngibona impela ukuthi iye lapho okumele iye khona, ngoba abanye abantu bathola amafoni abo nje esenza izinto bona abangakaze bazenze ngenxa yebuchwepheshe bama-apps asemafonini ethu.